Ndingaziva ndikhubekile ndisiva kabuhlungu ngaloo nto. Into endinoyenza ngaloo nto yeyokuba ndikhangele uncedo koonontlalontle okanye kwamagqwetha umntu ozawundinceda ngemeko enje okanye emapoliseni wokuba ndinganyanzeliswa ekuthatheni isigqibo endingafuni ukusithatha.

Ukuba yinto ayifuna nyani leyo yoya kwesinye isikolo esinabantu abanenkcubeko efana neyakhe kuphela ndingamsa kweso sikolo ngoba mhlawumbi yeyona nto inomphucula leyo ebomini bakhe, uyazazi yena uzithembile ngale nkcubeko efana nale yakhe ukuba iza mphucula. Ukuba futhi ndinayo imali yokuyenza loo nto, ndingayenza yenzeke.

Mna ndingathi ixatyisiwe ulawulo lobukhokheli bemveli ngenxa yokuba wonke umntu ulandela ngolu hlobo ikumkani okanye inkosi eyendawo isikhokhela kuyo ngobukhokheli bemveli. Lona ukhokheli olu le mveli lulawulwa yinkosi kwaye indima yenkosi apha ekuhlaleni kusikhathalela kuhlaleni asiphathele zonke izinto esizidingayo ekuhlaleni.

Ndingamcacisela ngokuba xa esenzelwa esi sithethe sasefukwini wamkelwa likhaya lakulotata wakhe aphile kakuhle ubomi obungena zigula nokungena mikhwa ibheke ecaleni. Akhule esaziwa kakuhle kokwabo ngabantu abaphilayo nabangasekhoyo kulo mhlaba.

Mna ndingathi kuvangela, kukunyanga kunye nokuprofitha abantu basekuhlaleni okanye abantu nje.

Uzawugalela amanzi awuhlambe. Ugqiba kwakhe uwuhlamba alayite isitovu, abeke esitovini. Agalele amanzi futhi abile umngqusho esitovini. Xa ubila uzawumane egalela amanzi ude uthambe. Xa uqala uthamba kakuhle amane ewuva. Xa sowuthambile ethambisisile kakuhle ke ngoku ekudala ewuva agalele ke ngoku iziqholo zakhe ibe kanti uvuthiwe.

Baye ukuba kunetha kakhulu baye bazombele, uye uzombele umsele ozawuhamba ecamkwezityalo ungagcwalisi izityalo zakho ngamanzi zide zife. Ukuba kushushu kakhulu uzawuye ukhangele nokuba yiloo nethi oza zigquma ngazo ngaphezulu. Ukukuba imfuyo yona iyatya kwizityalo zayo okanye yonakaliswa zizityalo zawo imfuyo, izityalo zakho zonakaliswa yimfuyo, uzawuye uzibiyele noba kungelo cingo okanye ngaloo nto izityalo zakho, zihlale kwindawo imfuyo engazukwazi ungena kuzo.

Ukubaluleka kwendima yakho kwelo khaya kukuqiniseka ukuba imfuyo yakokwenu yonke iphelele xa xa kutshona ilanga ngobusuku. Ilale iphelele, uyazi uba yonke iphelele. Naxa kufaneke ityile imfuyo iye emasimini iyotya izawukwazi, iza kukhatshwa kwanguwe xa ungaphangeli okanye ungafundi. Futhi ke naxa igula loo mfuyo izawube ihoywe kwanguwe, izawube inguwe umntu ozaziyo onoxakathiswa ngeento zozinyanga, zonyanga le mfuyo uzawube uyigadile kwelo khaya.

Kubaluleke ngento yokuba ezilalini iyanqaba into yokwenza. Inqaba nje into yokwenza umhlaba mninzi. Umhlaba umninzi nje into yofuya ke neyokulima yeyona nto ikhoyo yokuchitha isithukuthezi elalini okokuqala. Okwesibini xa ungumntu olimileyo okanye ofuyileyo, uzawuthi noba awuphangeli ngelinye ixesha kungabikho nto yotya apha endlini ukwazi uyogqwathula pha egadini upheke apha endlini. Sowungagqwathulanga egadini wapheka apha endlini uzawukwazi uthatha loo nto oyilimileyo uhambe uyoyithengisa kwabanye abantu esitratweni ufumane imali yokuthenga le into unqwenela ukuyithenga. Imfuyo ke yona ke uyakwazi umzekelo nomntanakho xa edinga loo nto adinga uyithenga yesikolo okanye adinge ubhatalelwa loo nto esikolweni, uba ungumntu ofuyileyo iminyaka emininzi, unemfuyo eninzi, uzawukwazi ke ujonga kwalapho kuloo mfuyo yakho uthengise, uthengise, uze ukwazi ubhatala izinto umntanakho azawube ezidinga zesikolo.